IKaizer Chiefs. Kaizer Chiefs noba iye ingawini or, okanye iphumeleli kwimidlalo yayo kodwa inabalandeli abanintsi.

Yibhola ekhatywayo ibe yibhola yomnyazi ibe ziimbaleki. Zizo endizaziyo.

Xa kunemidlalo abantu baye bahlangane nokuba abazani kodwa xa behleli estediyamu bebonke bezwilinye ubuhlobo bakheka lula ngoba bonke bathetha ntwinye and kwaye bayavana ngazwilinye.

Mna ndingumntu othanda ukuhlala nabantu endovana nabo kwaye abantu abathanda ukwelula imizimba yabo nokunakekela imizimba yabo. Ngoko ke xa ndisiya kwi-hiking ndiye ndihambe nabantu endiyaziyo intoba bayayithanda nabo ngoba andifuni kube ngathi ndinyanzelisa abantu kwi-hiking babe bengayifuni. Ndiyayithanda ke ukuyenza ingakumbi xa kuvela ilanga ekuseni. Le nto iye alulame umzimba wam indenze ndizive ndikhululekile xa ndithe kanti ndahlangana nokuhlala nabantu abayaziyo le nto bayifunayo.

Abantu bayathanda ukujonga ngathi abafazi abanalo okanye abanakufika kwinqanaba lokudlala okanye ukwenza ezinye izinto ezenziwa ngamadoda. Kodwa ke bekufanele ukuba nabo bafumana inkxaso njengabantu abaphila apha eMzantsi Afrika, kwaye nabo befuna ukuba babonwe njengeendlali okanye njengabantu abakwaziyo ukuba lo mdlalo unjani, udlalwa kanjani.

Kuba ke umdlalo wombhoxo andiwubukeli kakhulu, kodwa ke ndingathi okwangoku nguMapimpi kodwa phambi kwakhe ibinguSiya Kolisi kodwa ke ngokweemeko ezenzekileyo endizibonileyo ebomini bakhe ndingathi okwangoku nguMapimpi. Ngoba lo mfana uzimisele ukudlala umdlalo wakhe kwaye naye ebuya apho ndibuya khona. Ngoko indenza ndibe nemincili ukuba ndimbukele xa edlala.

Ngokomdlalo wetenetya ebebendibathanda kakhulu nguSerena noVannesa Williams. Kukuba ke iinkcukacha ngobomi bazo, babo ndakhe ndawubona kumabonakude apho babesibonisa ukuba babuya kuphi kwaye bafike kanjani kule ndawo bakuyo. Ngoko ke iye indinike umdla into yoba ndikwazi uba umdlali ndiyazi uba uvela phi, ufike kanjani kule ndawo akuyo ngoku.